Ndi zwa ndeme uri vhathu vha wane tshumelo vha hayani, vha sa ye vhuongeloni ngauri vhaṅwe vha vha vha tshi khou vhaisala lune vha vha vha tshi khou balelwa nga u tou tshimbila na u tou dzula lwa tshifhinga tshilapfhu. Huṅwe kha maṅwe mashango vhuongelo vhu kule vhune vha tshimbila tshikhala tshilapfhu uri vha swike, vhaṅwe vha kundelwa masheleni a u ṋamela uri vha swike vhuongeloni. Ndi zwa ndeme uri thuso vhathu vha i wane hayani ngauri zwi thusa uri vhuongelo vhu si ḓale lune u ḓo wana uri vhuongeloni a hu na na vhupfhelo ha mare, zwino arali tshumelo i tshi tou yela vhathu hayani zwi ḓo thusa uri vhuengelo vhu sa dzule ho ḓala na uri vhathu vha kone u wana thuso hayani vha songo thoma vha tshimbila distance khulwane.

Ndavhelelo dzine vha.

Zwine zwi nga itwa kha u thusa vhalwadze vha re na malwadze a sa fholi, ṱhogomelo i ne vha nga i wana tshifhinga tshoṱhe ndi uri vha wane thikhedzo ya u bva kha vhathu tshifhinga tshoṱhe, thikhedzo i bvaho kha vhathu na kha vhaongi tshifhinga tshoṱhe. Vha fanela u fhiwa mishonga tshifhinga tshoṱhe nga tshifhinga na u humbudziwa uri vha fanela u ṅwa mishonga na u tshimbila na mishonga yavho hoṱhe hoṱhe. Vha fanela u ṱhogomeliwa nga vhaongi vha tshi vha dalela misi yoṱhe, vha fanela u ṱhogomeliwa na u fariwa zwavhuḓi misi yoṱhe, tshitshavha kana vhadzulapo vha fanela u isa thikhedzo kha vhathu vho raloho na vhaongi vha fanela u isa thikhedzo tshifhinga tshoṱhe.

Masiandoitwa ane a nga bvelela kha mulwadze nga mulandu wa u pfhukiseliwa vhuongeloni vhuṅwe musi a tshi khou lwala lwa shishi, ndi musi tshiimo tshi tshi nga engedzea arali a si khou ṱavhanya u wana thuso, mulwadze u fanela u ṱavhanya a wana thuso uri vhulwadze hawe vhu si engedzee ngauri zwi nga vha na masiandoitwa a si avhuḓi. Hu nga vha na u lenga u wana thuso nga mulandu wa u sa vha na dzi goloi dza u endedza vhalwadze, vhaongi vha shishi vha fanela u ongiwa nga u ṱavhanya ngauri zwi nga vha na masiandoitwa a si avhuḓi, u fana na u xelelwa nga mulwadze a vho ri sia shangoni. Vhalwadze vha shishi musi vha tshi khou pfhukiseliwa kha vhuṅwe vhuongelo vha fanela u ṱavhanya u wana dzilafho.

Ee ndi vhona zwo fanela uri hu vhe na dzilafho ḽo khetheaho zwibadela zwi tshi itelwa vhathu vhane vho vha tshipiḓa tsha u tambudzwa nga mbeu ngauri vhathu vhane vha vha vho tambudzwa vha vha vho tambula vha na mafuvhalo kana u vhaisala muhumbuloni musi vho no.

Vhashumisi vha dzilafho ḽa HIV and AIDS vha sumbedza maitele a u shona musi vha tshi ḓa u dzhia dzilafho ḽavho ngauri tshitshavha tshi dzhia vhathu vhane vha lwala uvho vhulwadze sa vhathu vhane vha tsini na uri sia fhano shangoni mara a zwo ngo tou ralo. Vha a shona musi vha tshi ḓa u dzhia dzilafho ḽavho, vhaṅwe vha sumbedza u sa vha na ndavha na uri tshitshavha tshi ri mini, vha ḓa vha dzhia mishonga yavho vho takala, vha tshi ḓivha zwa uri vha khou itela mitakalo yavho uri masole a muvhili wavho a kone u shuma zwavhuḓi musi vha tshi khou shumisa iḽo dzilafho. Vhaṅwe vha a shona, vhaṅwe vha ḓa vho takala vha si na na ṱhoni vha si na ndavha na uri vhathu vha ri mini musi vha tshi ḓa u dzhia dzilafho ḽa vhulwadze ha HIV and AIDS.

Hai ndi vhona miduba ine ya foḽiwa i si.

Ee ndi vhona hu na phambano vhukati ha vhuongelo ha phuraivethe na vhuongelo ha muvhuso ngauri vhuongelo ha phuraivethe a hu na miduba ngeno kha vhuongelo ha public hu na miduba mihulu lune zwa sia vhalwadze vhaṅwe vha tshi wana thuso ho no fhela tshifhinga tshilapfhu vho vha vho dzula. Phuraivethe vha fara vhathu zwavhuḓi, vha fara vhalwadze zwavhuḓi, vha na u konḓelela. Kha vhuongelo ha muvhuso vhaṅwe a vha fariwi zwavhuḓi, vha ya semiwa nga manese, vhaṅwe a vha konḓeleli u shuma na vhalwadze. Kha V a hu na u pfhi ho shotha manese fhedzi kha vhuongelo ha muvhuso u ya wana hu tshi pfhi manese wo shotha ngauri vhathu vha vha vho ḓalesa, miduba i vha i milapfhu i mihulu.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo dziṅwe dza hone ndi u thivhea na u vhaisala ha dzi bada lune thuso dza shishi, vha thuso dza shishi vha si kone u tshimbila zwavhuḓi. Zwiṅwe zwine zwa vha hoṋe ndi u shotha ha zwishumiswa zwine zwa fanela u shumisiwa musi vha tshi fanela u phulusa vhathu kha miḓalo ine ya vha hone kha vhupo. Zwine vha nga lugisela ngazwo ndi u dzula vha na zwishumiswa zwinzhi zwo fanelaho zwine zwa ḓo tea kana u fanela u thusa musi vha tshi thusa vhathu vhane vho welwa nga miḓalo na u wana zwiendedzi zwine zwi nga kona u tshimbila huṅwe na huṅwe na kha dzi bada dzo vhaisalaho na zwikepe zwine zwa nga kona u tshimbila maḓini.

Magondo.

Zwiṅwe zwa zwivhangi zwa mulilo zwine nda zwi ḓivha ndi u sia khanḓele ḽi tshi khou duga ḽi ḽothe hu si na vhulondo, musi muthu a tshi daha mafola a laṱa fola a songo ḽi tsima zwi nga vhanga mulilo. Zwiṅwe zwa zwivhangi ndi mililo ine vhathu vha i thoma maḓakani, vha funga mililo ya tshimbila ya fhisa madaka. Tshiṅwe tsha zwivhangi zwa mililo ndi lupenyo, musi lu tshi ḓa lu ya vhanga mulilo, zwiṅwe zwine zwa vhanga mulilo ndi u sia zwishumiswa zwa muḓagasi nga zwoṱhe zwi songo tsimisiwa hu si na vhulondo na u sia zwiṱofu zwo funga u tshi khou bika wo hangwa zwi nga vhanga mulilo.

Tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha Afrika Tshipembe vhuongeloni hu khou ḓalesa lwo kalulaho lune vhashumi vhane vha vha manese na madokotela vha vha vha tshi khou shotha nga ndavha ya tshivhalo tsha vhathu zwine zwa si ya vhaṅwe vhathu vha tshi ṱuwa mahayani avho vha songo wana tshumelo zwa dovha hafhu zwa ita uri manese na madokotela vha vhe vha na mushumo munzhi ngauri vha fanela u thusa vhathu vhoṱhe vhane vha vha kha muduba na uri vha ṱwa vho ima ḓuvha loṱhe ngauri manese a khou shotha, vhathu vha vha vha vhanzhi vhane vha vha vho ḓa u wana thuso vhuongeloni. Manese a khou shotha, hu khou vha na miduba minzhi.

Madalo a nga a u fhedzisela kiḽiniki ya tshitshavha tsha vhuponi hahashu ha ngo vha avhuḓi ngauri ro ri tshi swika ra wana hu na miduba milapfhu ro lenga u fhedza u thusiwa nga yone miduba. Vhaṅwe vho ya mahayani vha songo wana thuso na nthihi, ra dovha hafhu ra sa fariwe zwavhuḓi, ngauri manese vho vha vho neta nahone vho vha vhe na mitsiko ngauri vho ṱwa vho ima ḓuvha loṱhe vha sa aweli, ngauri ho vha ho ḓala lwo kalulaho. A ro ngo fariwa zwavhuḓi ro vha ri tshi khou semiwa, ro vha ri tshi khou hama vhekanyiwa ngauri ndi vhathu vha sa pfheli vhuṱungu, ndi vhathu vhane a vha konḓeleli, a vha konḓeleli u shuma na vhathu, a vha pfhela vhuṱungu.

Vhathu vhanzhi vha ḓitika nga zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha nga nṱhani ha khetho dza phuraivethe ngauri dza tshitshavha ndi mahala ngeno dza phuraivethe hu tshi badeliwa. Dza tshitshavha muvhuso u a tikedza lune hu na dzilafho ḽa mahala ngeno kha phuraivethe tshiṅwe na tshiṅwe u tshi tou badela. Dza tshitshavha dzi vha dzi hone henefho tsini, dza phuraivethe dzi wanala ḓoroboni hune nahone u fanela u bvisa masheleni uri u swike henefho ḓoroboni. Dza tshitshavha ndi dzone dzine dza vha dzavhuḓi ngauri ndi mahala nahone dzi tsini, dza phuraivethe u a badela nahone dzi kule ḓoroboni.

Zwine zwa fanela u ita ndi uri muvhuso u fanela u thola vhathu vhanzhi vhane vha vha vhashumi vha zwa mutakalo dzi kiḽiniki dza tshitshavha, u fanela u thola vhaṅwe manese na madokotela, wa dovha hafhu wa fha miholo yo fanelaho.

U gudiswa mushumo zwi nga thusa u tandulula ṱhahelelo ya vhashumi kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha ngauri hu ḓo vha hu tshi khou gudiswa vhathu vhanzhi mushumo uri vha kone u ḓadzisa kha havho vhane vha vha kha mushumo wa vhu dokotela kana vhunese. Zwi ḓo fhungudza ṱhahelelo ya vhashumi henefho dzi kiḽiniki musi vhathu vhanzhi vha tshi khou gudiswa vha dovha hafhu vha tholwa kha mishumo ya vhudokotela.

Musi muvhuso u tshi vhea mutsiko kha zwibadela uri zwi vhone vhalwadze nga tshifhinga tsho vhewaho. Ndi vhona u nga ri zwi ita uri hu vhe na ṱhogomelo ya khwiṋe nga uri maṋese na madokotela vha ḓovha vha tshi to vha na tshifhinga tshavho tshetsho tshe vha vhetshelwa uri vha fanela u vhona vhalwadze ngatsho, zwi ḓo ita uri hu vhe na u shuma zwavhuḓi musi vha tshi khou shuma nga tshifhinga vha si vha si khou sokou shuma, vha ḓo kona hafhu uri vha kone u shuma hu khou shumea zwavhuḓi na vhalwadze vha tshi khou vhona na vhalwadze nga tshifhinga tsho yaho nga uri, na uri vha kone u thusiwa vhalwadze u ṱavhanya.

Kha vhupo ha hashu hune nda dzula hone ndi vhona zwo leluwa uri vhathu vha re na HIV vha ye vha dzhie dzilafho ḽa vho kiḽiniki, ngauri mishonga iyo kana dzilafho iḽo ḽa ARV kiḽiniki i dzula i hone nahone vhavha vho fhiwa dzi datumu kana ḓuvha ḽa uri vha ḓe vha dzhie mishonga yavho haningei kiḽiniki, vhavha vha tshi khou zwiḓivha uri nga datumu i fhio kana nga ḓuvha ḽifhio ndi ḽone ḽine vha fanela u ya vha dzhia dzilafho ḽavho. Zwo leluwa uri vhathu vha wane kana vha ye vha dzhie dzilafho ḽavho ḽa ARV henengei kiḽiniki na uri maṋese a shuma zwavhuḓi musi vhathu vho ya haningei, a shuma na vhathu zwavhuḓi na u kona ha vhu pfhela vhuṱungu vhathu.

Arali kiḽiniki yo fhelelwa nga mushonga wo ḓoweleaho, zwithu zwine vhathu vha Mankweng vha ḓo anzela u ita ndi uri vha ye kha vhunwe vhuongelo kana iṅwe kiḽiniki ya nga tsini u itela u u wana mishonga. Zwiṅwe zwine vhathu vha Mankweng vha nga ita ndi u ya u renga mishonga kha maṅwe a mavhengele a ne a rengisa mishonga yo yaho nga u fhambana, zwine vha nga dovha vha ita ndi u shumisa zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a wanala hayani zwine zwi a shuma kha malwadze o yaho nga u fhambana. Zwiṅwe zwine vha nga dovha vha ita ndi u lindela dzilafho ḽi tshi vhuya henefho kiḽiniki vha kona u ya musi dzilafho ḽo no fhela uri ḽo no vhuya uri vha wane mishonga yavho.

Arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ḽa vala, vhathu vha nga vha na thaidzo khulwane, thaidzo khulwane ine vha nga vha nayo ndi uri vha nga si kone u wana dzilafho kana mishonga ine vha khou i ṱoḓa vha tshi i ṱoḓela malwadze ane vha vha nao. Zwi amba uri zwi ḓo dzhia tshifhinga uri vha fhole kana vha ḓo fanela u ita uri vha wane dzilafho vha ḓo fanela u ya kha dziṅwe kiḽiniki dza kule vha tshi khou tshimbila tshikhala tshilapfhu vha kone u wana dzilafho zwi ḓo konḓa nga maanḓa kha vhathu hanevho vha shango ḽeneḽo vha fanela u ya kha vhunwe vhuongelo kana kiḽiniki ya tsini uri vha kone u wana dzilafho na mishonga ine vha khou i ṱoḓa.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga tama uri hu sedzwe khatsho musi mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya u thoma vhuponi hashu ha mahayani ndi tshi tevhelaho, ndi mutakalo wa vhadzulapo na uri thuso ine vha ḓo i ṱoḓa kha mbekanyamushumo iyo ya mitakalo ndi ifhio na uri malwadze vhulwadze ndi afhio ane vhathu vha vha nao o ḓoweleaho ane hungavha malaria kana vhulwadze ha HIV.

Tsha ndeme tshine tsha fanelwa u sedza ndi uri vhadzulapo vha nga ṱoḓa thuso ḓe na uri kha uvho vhupo ndi vhathu vho to itisa haniho vhane vha dzula hanefho, uri hungavha hu vhathu vha vhaimana kana ndi vhathu vha vhaaluwa kana ndi vhana uri hu kone u ḓa thuso kana dzilafho ḽo fanelaho musi ho sedzwa vhathu vhane vha dzula kha uvho vhupo.

Nyeletshedzo ine nda nga vha nea yone ndi ya uri vha fanela u ḓi ṱhogomela vha ṱhogomela muvhili wavho ngauri ndi zwa ndeme uri muvhili u ṱhogomeliwe na nga u ḽa zwiḽiwa zwa pfhushi zwine zwa vha miroho kana mitshelo, u dzula u tshi ṱhogomela muvhili wau ndi zwa ndeme uri u dzule u na mutakalo wavhuḓi.

Arali muthu e na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu zwine zwa ita uri zwi mu konḓele u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi zwauri, dzilafho ḽi ya vha ḽi tshi khou shotha ha vha hu si na tshumelo yo fanelaho ine a tea u i wana kana vhathu vha vhanzhi vhane vha khou fanela u ṱhogomeliwa, ha wanala uri maṋese a khou shotha na madokotela a khou shotha kana dzilafho ḽi tshi khou shotha.

Zwine ndi nga katela ndi zwi tevhelaho, ndi nga katela thuso ya tshihaḓu musi vhathu vha tshi swika, nda dovha hafhu nda vhona uri vhathu vho huvhalesaho vha vhe vhone vhane vha ḓo thoma u wana thuso. Vhaongi vha fanela u dzula vho ḓilugisela uri vhalwadze vha tshi swika vhane vho huvhala vhavhe vha tshi khou wana thuso nga u ṱavhanya nahone thuso yo fanelaho, hu dovha hafhu ha tea u sa vha na miduba ya u ṅwalisa vhathu, ha dovha hafhu ha vha na u ṱolwa ha vhalwadze vhane vho vhane vho huvhala. Tshumelo i fanela u vha ya nṱhesa na uri henefho vhalwadze avho vha si vhe na u lindela casualty.